Xa udlala ezemidlalo esi sakhono sesona sakhono siye sibaluleke kakhulu kuba awudlali uwedwa, nidlala niliqembu kwaye ningabantu abanintsi. Esi sakhono ke siye sibe luncedo kuba funeke nidibanise amathambo engqondo, nivane nithethe into enye ukuqinisekisa ukuba niyaphumelela kuloo mdlalo lowo niwudlalayo.

Elona qela linabalandeli abanintsi kakhulu eMzantsi Afrika ndingathi liqela elibizwa ngokuba ziiNgwenya. Eli qela ke lilo elinabalandeli abanintsi kuba liqela elisakhakhaza kakhulu.

Into endingayenza, ndingavula amakhasi amanintsi onxibelelwano endizothi ndimane ndifaka khona uluvo lwam okanye indlela endibona ngayo izinto. Enye into endingayenza kukumane ndithatha iifoto zeendawo endihamba kuzo endizibona izindawo abantu abangathi bazithande. Ndimane ndithatha iifoto zazo ndizifaka kula manxibelelwano wam ukuze ndifumane abantu abanintsi abazawuthi bazincome, bandibuze ukuba iphi le ndawo ndikwazi ukubanika ulwazi oluthe vetshe ukuba loo ndawo leyo endithe ndayifota iphi kwaye ifumaneka njani.

Abantu baye bakwazi kuza ukufumana loo mizimba abayifunayo okanye loo mzimba bayinqwenelayo kuba imidlalo baye baqeqeshwe ukuba kufuneke bajongeke olu hlobo ukuze bakwazi ukudlala loo midlalo leyo ethile. Kwaye loo nto iye ibenze bafike lula kuloo mizimba abayinqwenelayo okanye abayifunayo.

Ndicinga ukuba abayixhasi kuba ibhola ekhatywayo iza nobungozi obuninzi kakhulu, kungenzeka ukuba alimale esadlala ibhola ekhatywayo. Enye into endingayikhankanya abazali bethu okanye abazali bavela kwixesha okanye bakhule kwixesha lakudala kakhulu apho iintombi bezingayidlali ibhola ekhatywayo, mhlambi basakholelwa kwezo nkolelo zakudala.

Into endingayenza kule meko kukuthumela iileta zengxelo kubazali babo okanye ebazalini nditsho okanye ndikhankanye ukuba ukusukela kwelo xesha ukuya phambili, abafundi abavumelekanga ukuba baphathe iifowuni zabo esikolweni kuba bezisebenzisa ngexesha elingalungelanga.

Into endingamcebisa yona umhlobo wam, ndingamcebisa ukuba asebenzise ifowuni esemgangathweni ukwenza yonke into yakhe. Umzekelo ukuthatha iifoto makasebenzise ifowuni esemgangathweni ukuze zizophuma zintle, bakwazi nabo bangathi babenomdla wokusebenzisana naye bamthathe njengomntu owuthatha ngokubalulekileyo umsebenzi wakhe.

Into ebambi kakhulu iye yinto yokuba uvumela abantu abanintsi nabangakwaziyo babe nekroba ebomini bakho kuba besithi ungusaziwayo kwaye becinga ukuba kufanelekile ukuba ubavulele ikroba ebomini bakho. Enye into yeyokuba awubi nalo ixesha elinintsi onolichitha nosapho lwakho kuba umsebenzi wakho ngulo ukumakhasi onxibelelwano kwaye kufuneka uwuhloniphile njalo. Kwaye xa ufike kwelaa nqanaba zininzi izinto ongenokwazi ukuzithetha kula makhasi onxibelelwano kuba ukuba uye wazithetha ezo zinto zimbi, zingawuphelisa loo msebenzi wakho onawo wokusebenza njengomntu ongumphembeleli.

Eli qela eli ndingathi belingaphumeleli ngenxa yokungabikho kobambiswano kubadlali, umqeqeshi ofanelekileyo nobaxhasayo abadlali. Okanye ndingathi ke norhulumente ongayikhuphiyo imali okanye ongazimiselanga ukuphucula abadlali.

Owona mdlalo ndingathi ngumdlalo wombhoxo Kutheni ndisitsho njalo? Rhoqo xa sidlala lo mdlalo siye sibe kwinqanaba eliphezulu nawo kuwo wonke amanye amazwe esithi sidlale nawo jikelele, kumazwe jikelele.